Mosebelletsi ke nna Nicole, mme ke qeta ho ha se kgale ke fumane ditjhelete tsa ka tsa tshebeletso e telele mosebetsing. Mme jwale ke batla ho tsetela tjhelete ka nako e telele hore e kgone ho bokella tswalo, hore ka nako e tlang ke kgone ho bona hore ha se e tswetse ka iketsetsang e molemo ka yona. Jwale ka hobane ha ke tsebe dintlha kaofela, mme ha ke tsebe le ditokomane tse ke tlamehang hore ke tle le tsona. Ke ne ke tlile kajeno hore ke tlo fumana tsona dintlha tseo. Ka kopo ne ke kopa o ntsamaise tsela ena ka botlalo, o mpolelle dintlha kaofela. O mpolelle le ditokomane tse batlehang ka ha nka rata ho qadisa haufinyane.